Yebo, izizukulwane ezincane kufanele zifunde ngezindlela zakudala zokulima nezokugcina ukudla ngoba zazinempilo uma ukuqhathanisa nezamanje, izinto ezayisebenzisa izikhuthazo zokukhulisa uma ulimile zazingenabo ubungozi, loku okudala abantu bagule bagijimiswe izisu. Nendlela okwakwenziwa ngayo yayiphephe kakhulu nokudla kwakuhlala isikhathi eside, kungabi namagciwane, nezifo zazinganingi ngenxa kwakukuthi kwakusetshenziswa izikhulisi zemvelo ukukhulisa ukudla. umquba wezinkomo, udoti ophuma ezinkukhini noma amahlavu okukhulisa ukudla endaweni efudumele.

Ziningi izinselelo angahlangabezana nazo njengokuthi kungaphumi umkhiqizo awulandeli, kumele azi ukuthi umhlabathi wakhe umhlabathi onjani nokuthi kumele asebenzise izikhuthazo zendalo ezingeke zibulale umhlabathi ngokuhamba kwesikhathi.

Awumuhle neze umyalezo oya esizukulwaneni esizayo ngoba kumele kube khona abazoyifica mabefika okuphuma kokhokho babo, okuyikhona okuzobaxhumanisa nokhokho kwabo abakusebenzela kanzima.

Abalimu kungamele baxoxisane nosomabhizinisi bendawo ukuthi umkhiqizo abawudingayo ungakanani, kungenziwa okungaphezu kwenani elidingekala. Futhi bangenzi okufanayo benze okuhlukahlukene kungathi omunye metshala okuthize nomunye usetshala okufanayo, abatshale kuhlukane futhi badayisele osomabhizinisi ngemali engcono. Abathengi abangezi kubalimi kungcono baye kosomabhizinisi bathenge ezitolo.

Kungalawulwa ngokuthi kusetshenziswa amakhemikhali emvelo kunalawa akhiwe umfucuza ilahlwe ngendlela efanele, izikhuthazo kube izikhuthazo zemvelo njenge miquba kungabi ilokhu okufika phansi kone inhlabathi. Emva kwesikhathi eside kuphinde kugilise abantu.

Ngaqala isivande sami ekhaya ngalungisa kahle inhlabathi yami, ngakha umquba wezinkomo, ngahlanganisa nenhlabathi ngase ngitshala otamatisi, ukherothi, amakabishi kukhule kahle. Ngase ngaqala ngadayisela abantu bendawo, akekho owayekholelwa ukuthi le nto ngayenza yenzeke kodwa mina ngakwenza kwayimpumelelo.

Izifundo ezathola ukuthi inhlabathi ihlukahlukene kaningi awukwazi ukuthi utshale noma yini noma ikuphi, kumele wazi ukuthi imiphi imikhiqizo ezokwazi wazi ukuthi ivumelane nenhlabathi yakho kuyima ufaka lokho okuzohambisana nayo inhlabathi. Ngoba uma ufaka okuhambisani nenhlabathi ungase uthole umkhiqizo ongasiwo lo owufunayo.

Uma ezotshala uvula olayini, uqala ngokuvukuza inhlabathi mase evula olayini kolayini ubesefaka ubhontshisi, ubhontshisi awufake ungacinani ukuze ukuthi uma ukhula ukwazi ukuthela kahle .

Abalimi bangasiza ekutheni bavikele izitshalo zabo kwisikhonyana bangavuna ngaphambi kokuthi sihlasele endaweni, noma basebenzise izindlela ezingeke zibulale iyitshalo zabo, njengokuthatha insipho uyifake emanzini mase uyachela uchelele izitshalo zakho izikhonyana azibe zisakwazi ukuhlasela.

Njengasendulo ogandaganda bebengekho bekulinywa ngezinkabi noma izimbongolo, bengingasebenzisa kona okosuku ukuthi ngilime kuze kulunge ugandaganda, uma kungenjalo ngiqashe abantu abazongisiza okwangalolo suku.

Ukubuka umbala wenhlabathi ngoba nombala wenhlabathi unomthelela ekutheni leyo nhlabathi ezokhipha ukudla okunjani, ngokujwayelekile inhlabathi emnyama baye bathi inokudla okuningi. Kodwa-ke kuke kusetshenziswe odokotela benhlabathi ukuze bakwazi ukuwehlulela ukuthi inhloboni yenhlabathi.

Ukubuyisela umhlaba kubanikazi bawo nokuqinisekisa ukuthi bawusebenzisa ngendlela efanele nezozuzisa abantu bendawo kanye nomphakathi, kudaleke namathuba omsebenzi.

Ukubatshena nokubazisa ngokubaluleka kwe-PPE ekuvikeleni izimpilo zabo, ngesikhathi umuntu izinambuzane esebenzisa amakhemikhali amanye angaba yingozi kuyena njengase mehlweni. Kuyasiza kunezibuko zokuvikela amehlo, ama-gloves, okugqoka umzimba wonke ukuvikela umzimba wonke, iyicathulo ezimbozekile ukuvikela.

Amabhokisi kanye namasaka.

Ukushintsha kwesimo sezulu kuba nomthelela omuhle nomubi ebantwini. Uma izulu lishisa kakhulu izitshalo ziyafa kwande nezinambuzane, uma futhi izulu selibanda kakhulu ziyafa futhi izitshalo.

Okunye kwezinto ezingase zidale ukuthi ingamili imbewu yaSipho kungaba inhlabathi yakhe, mhlampe ayivamelani nalokhu yena akutshalile noma imbewu yakhe bese iphelelwe isikhathi.

Ezinye zazo ngingabala izinyosi, inyosi ikwazi ukusuka kwesinye isihlahla ithathe imbewu iyise kwesinye isihlahla, kuyaba sekumila esinye isihlahla esisha.

Bengingaphatheka kabi kakhulu ngoba umhlabathi esikhathini samanje sithembele kuwona, ukudla kuyabiza ey'tolo kungcono uma uzozitshalela wena ekhaya.

Angiphatheki kahle neze uma ukudla sekushintsha indlela okunambitheka ngayo. Uma ngidla ubhanana ngifuna unambitheke njengo bhanana ngoba izinto ezifakwayo eziyizikhuthazi, zingagcina zisidalela ukugula emva kwesikhathi.

USipho angenze igluphu yebhizinisi lapho ezokwazisa khona amakhasimende uma umkhiqizo usulungile, umkhiqizo bangaza bazowuthola epulazini qobo ngaphandle kokuthi baze baye ezitolo. Lapho angakwazi ukuthola amakhasimende amaningi ngesikhathi esisodwa, uma ebatshena bonke ku-WhatsApp.

Okungaba yingozi kungenzeka ukuba lezi y'tshalo ezingadingi amanzi zizomba eqolo, zizoba neyindleko eziningi kakhulu uma uqhathanisa nalezi ezidinga amanzi. Okungenza kube nzima kubalimi abasafufusa ukuthi bakwazi ukuyithola lezo yitshalo, noma ukuzitshala ezindaweni zabo nokuthi umhlabathi kungenzeka ungavumelani nesimo sazo lezi tshalo. Okuhle ngakho ukuthi ngisho kungathiwa kunesomiso, kodwa iyitshalo zizoqhubeka yikhule awuzodinga amanzi okuzikhulisa lezi tshalo.

Zisiza ekutheni umhlabathi unothe umhlabathi awubi nabo ubungozi, izitshalo ezikhulayo azigcini zigulisa abantu emva kwesikhathi ngoba kusuke kusetshenzise i-organic manure.

Kusiza kakhulu ekulawuleni izinambuzane ngoba amabhanoyi la andiza phezulu, ama-drone afikelela nalapho umuntu ongeke afikelele khona uma elawula izinambuzane.

Ngokubheka ukuthi izimbangi zakho zingakanani abenza okufanayo nawe, nokuthi abakudingayo lo mkhiqizo bangakanani, ikhona okungabe sikucacisa ukuthi ungakwazi yini ukuthi uvune ngesandla.

Ukufunda kabanzi ngomnhlabathi wami ngaphambi kokuthi ngiqale ukutshala, ngibize abanolwazi olungcono ekutheni bawubheke umhlabathi ukuthi, iziphi izitshalo ezingakwazi zihambisane nawo ukuze ngingalahlekelwa.

Ngingaqala ngokuthi ngibachazele ukuthi kubaluleke ngani ukwazi isimo somhlabathi wakho, yebo endulo bengasebenzi lokhu kodwa njengamanje kubalulekile ngoba sekukhona ochwepheshe bazo izinhlabathi. Ekutheni ungatshali ugcine usulahlekelwa ekugcineni, usuyakwazi manje ukuthi usilungise wena isimo somhlabathi, umhlabathi uvumele le nto wena ofuna ukuyenza kuwona, ungabi usulahlekelwa kakhulu.